Ngaphambi kokuba ngiqale ibhizinisi lezinkukhu ngizoqale ngenze isiqiniseko sokuthi indawo la engizogcina khona izinkukhu zami i-right for ukuthi ngigcine izinkukhu futhi ifudumele, ebese ngiyazigoma izinkukhu zami ukuze ngizivikele kumkhuhlane wezinyoni noma uphenyane.

Uma kungena izivakashi, ipulazi kumele lenze isiqiniseko sokuthi abantu abangena phakathi bayabagezisa izandla futhi bayabasusa amagciwane umzimba wonke ngezinto zokususa amagciwane. Baqiniseke nokuthi indawo ihlala ihlanzekile, la kwenziwa khona ukudla, kulungiswa khona ukudla, nala ukudla okukhiqizwa khona.

Kungaba izitolo ezifana no-Shoprite no-Evergreen okuyizona zitolo ezidayisa ukudla okungakhona ukuthi kufakwe ethinini noma kuqandiswe ngoba zona kuyizitolo eyinkulu ezikhonayo ukuthi zibe neziqandisi kunalezi zabantu abazimele zivamise ukuba semgaqweni.

Ezolimo zingalekelela okanye zingasiza kakhulu ukunciphisa ukungalingani ngokunikela ngezithombo emakhaya, ikakhulukazi kubantu abangamile kahle, baphinde banikele ngofenisa ukuthi babiye eyinsimini, banikele nangamathangi amanzi ngoba kwezinye iyindawo amanzi awekho futhi atholakala ekudeni noma banikele ngamapayipi okuthi kudonswe amanzi emfuleni ayiswe lapho osuke kuyingadi khona ukuze khona abantu bezokwazi ukuthi badayise, balwe nobubha ukuze bezokwazi ukuyimela balingane nabanye abantu.

Uma ngiqala ngingena ensimini ngilima, ngitshale ngisuke nginethemba lokuthi iyitshalo zami zonke zizothela, akukho nesisodwa esuke sizosha singatheli, futhi zithele kahle zithele kakhulu ukuze khona ngizokwazi ukuthi ngidayise ngibe nemali. Into engabe izithiyo nje ezingathiya ukuthi ngingaphumeleli, kungaba isomiso noma ngabe iyikhukhula ikakhulukazi nje kulesikhathi samanje kujwayele ukuba neyikhukhula nje esikhathini esiningi khukhuleke yonke into engadini bese kufana nokuthi awuzange wenze lutho icwile kanjalo imali.

Kwakuyisekuseni ngosuku lwami lokuzalwa lapha engathola khona isipho sami, esasivela kugogo wami esenze ngezandla zakhe ngewuli, ijezi. Wathi ugogo mzukulu thatha lokhu, okuzokugcina ufudumele ngaso sonke isikhathi uma ngabe uphuma uhambe uye esikoleni. Yho, ngangingeve ngijabule, ngangingeve ngijabule. Sibalulekile le sipho ngoba sivela kugogo wami futhi wasenza ngezandla zakhe ngothando, hhayi shame, siyangifudumeza ngaso sonke isikhathi. Futhi, uma ngabe ngiqhelelene naye singenza ngikhumbule ukuthi nginogogo ongithandayo, hhayi sibalulekile shame. Ngiyasithanda ngiyasithanda, angizenzisi.

Ukushintsha kwesimo sezulu kube nomthelela omubi kakhulu ngoba manje sewuthola ukuthi malina noma ma libalela, selibalela kakhulu, malini line kakhulu, line imvula le ekungabi imvula engene enhlabathini kuba egijimayo enkulu uthole ingadi, thole sekugcwele amadamu, imifula sekukhukhuleke imizi yabantu iya-damage-a kahle, kahle nje iyashaya, ikakhulukazi ephaketheni ngoba uma ngave umuntu ezolima usuke ekhiphe imali yakhe eshisiwe ngoba usuke enentshisekelo yokuthi kuzophuma izithelo ezinhle, ezizokwazi ukuthi azidayise ukuze khona imali yakhe le asuke eyifakile izophinde ibuye.

Izibulali zinambuzane ziba nomthelela omubi ngoba manje akube kusakwazi ukuthi kwenzeke i-pollination, ngoba inyosi ayisakhoni ukuthi ihlale emaflaweni khona izokwazi ukuthi ithathe ushukela lowo ukuthi iyokhanda uju ngalo, ngoba ithi iyahlala lapho seyiyafa ngoba sekuthelwe isibulala zinambuzane. Kanti nesimo sezulu mangave nje sinetha kakhulu iyinyosi azibi khona noma kubanda, so izinto eyiningi nje ziya-affect-a indlela uNkulunkulu ayedale ngako ukuthi kwenzeke izinto.

Ngingathanda ukuthi ngisebenze ngezitshalo ngoba ngiyakuthanda ukutshala, ngiyakuthanda ukusebenza engadini, ngilime futhi kungangisiza ukuthi ngibe nolwazi olunzulu mayelana nezitshalo, futhi ke, nokuthi ngiyibone into engizoyidla ikhula phambi kwamehlo wami, inakekelwa yini Kuyangijabulisa.

Ukunikela kwahulumeni ngendawo yokuthi abantu balime kuzoletha ushintsho olukhulu emphakathini olufana nolokuthi, akekho umuntu osezolamba. Wonke umuntu usezokwazi ukuthi abe nokudlala alala edlile wonke umndeni usuzophuma uhambe uy'ensimini uyosebenza, usebenzele ukudla ukuthi badle, nabantu nje akekho osezobukela omunye phansi ngoba nakhu yena akanakudla wonke umndeni usuzoba nokudla, wonke umuntu uzoba nokudla uzolala edlile nabantwana bazokhula kahle.

Into engaba inkinga yingoba iy'nambuzane zingangena zifike zihlale kuma-grapes bese kugcina amagrebhisi engasakhoni ukuthi akhiqize iwayini, nanesikhathi, kungathathi isikhathi eside ukuthi ama-grapes avuthwe ngokwanele ukuze khona ezokwazi ukusebenziswa ekwakheni iwayini, kodwa futhi lokho mina ngikubona kuyinto enhle empilweni zabantu ngoba izinto lezi ezilekelelayo ukuthi zikhulise izitshalo ngokushesha zigcina ziyinto ezoba nenselela embi eyimpilweni zabantu.